Eka khadi ra xikweleti wa ku pimela swa ku ri u teka mali muni nakona va nge ku pfumeleli swa ku ri u teka mali yo hlaya leyi hundzaka ku muholo wa wena se ni xa nkoka i muholo wa wena na ku vona leswaku loko u horile u tirhisa mali liya ya muholo ka njhani.

Ndzi nga titwa swi ndzi vavisekile swinene ndzi nga tsakanga nakatsongo hikuva dyondzo i xilo lexi xi nga xa nkoka swinene eka munhu un'wana na un'wana na mina tanihiloko ndzi ri mutswari ndzi nga tsakela swa ku n'wana wa mina a va na dyondzo a fana na van'wani vana ambala gaweni a tsaka na van'wana vanhu se ndzi ndzi nga twa swi ndzi vavisekile swinene emoyeni swo ndzi tsona na vurhongo.

Ndzi vona swi va xikweleti xa munhu hi yexe mali ya kona kumbe leswi va swi vitanaka ntswalo wu va wu tele swinene eka munhu kambe loko ku ri ka business ntswalo wa kona wa u lo hlaya nyana a wu lo tala swinene ene hi kona ku hambana ka kona hikuva eka munhu u ta hakela malembe yo hlaya swinene kambe eka business u ta hakela malembe lamatsongo nyana ku nga va one year kambe ka munhu byi nga Teka vu ma four years hikuva ntswalo wa kona hi wo tala swinene.

U fanele ngopfu u tiyisisa leswaku ku va a kha a pfula akhawunti leyiwani xana u ri pfulela yini naswona u lava ku veka vanhu.

Swa pfuna swinene hikuva u kota ku va u kha u tiva mali leyi u ta va u kha u yi kuma u nga se fika nale bank leswaku u kota ku ya u kha u swi tiva leswaku u yela mali muni leyi nga ta fika u yi teka ebangi swikahle ngopfu swinene ku ri u nga tikuma u yi edorobeni mahala u tlhela u kuma mali leyi I nga nghenanga.

Ndzi nga xaxameta buti wa mina loyi hi minkarhi hinkwayo a tshama a vona a endla leswaku ri mina na yena vulavula wa hi ku endzela timeseji ti vulavurisana ntsena ndzi nga xaxameta yena.

Se swi pfuna ku va ku swi tshungula tiphilisi leti u fanekeleke hi siku ti nwiwa kanharhu kambe u faneke u xo sungula u sungula u dya loko se u hete ku dya u teka mati u mita philisi ntsena u nwa mati yi kota ku rhelela philisi.

Xivangelo xa sweswo i ku va munhu a ehleketa leswaku a xava swilo leswi ndzi kuma swa ku a nga swi fikeleli xikombiso ndzi nga vulavula timhaka ta movha kuma leswaku munhu u ti lavela movha kambe loko muholo wa yena u langutile a swi vona leswaku ri a yi nge fikeleli leswaku va ta ku hakela swikweleti kambe yena a ti byela ku leswaku na ndzi ti nghenisa swikweletini.

Swi kahle ku va u rindza hikuva loko u lava ku endla swilo hikuva u jahile swi ta endla leswaku ri ku va na swihoxo leswi nga ta swi endla kwala xikarhi se swa nkoka leswi swi nga kahle hi ku va munhu a yima nkarhi lowu lowu faneleke a hleketa kahle hi leswi a lavaka ku swi endla.

Lava va timhisi a va hakeriwi mali ya xilahlo hi vona va ya va fika va cela laha ku nga ta lahliwa mufi so lavayani a va hakeriwi va endla mahala tanihiloko ku ri vaakatiko.

Swi pfuna hikuva swi ri karhi swi ku save-la nkarhi hikuva a wu nge he boheki ku va u kha u huma u ya exiphazeni u ya xava airtime kambe u ta swi endla efonini swilo hinkwaswo na loko u ri entirhweni u lavana na ti-data ta ku endla swin'wani a wu nge humeleli handle u to swi endla ri kwalaya exitulweni xa wena kumbe kwalaya u nga ta ku tirhela kona hambi wo va a ron'wini kumbexana ku ri na mpfula swi ta kota ku pfuna na leswaku ri u nga humeleli handle u tsakama nakambe u ta kota ku va u kha u kuma tidata ta wena u ri ndlwini ya wena.

Ntswalo lowu ka wu nga cincenki u tshama u ri kwalaya a ku na ku ya henhla ene a ku na ku ya hansi kambe ntswalo lowu cincacincaka ku na ku pfa wu ya henhla kumbe wu ya hansi kambe hi ko tala wu tshama wu kha wu ya ehehla leswi swo ka swi nga ri kahle hikuva u ta hakela ntswalo wo tala.

A hi ndlela ya kahle nakatsongo hikuva ntswalo lowu wu tele swinene loko munhu o va a lombiwile mali liyani u hakela malembe yo tala laha a nga koteki ku endla swin'wana leswi a swi lavi ku swi endla swi ni swa karata swinene hikuva swi tlherisela munhu a ndzhaku.

Yin'wani ya kona i ku va munhu mali u nga tirhisa leswaku leyi swa masiku lama leswi va vitanaka app u transfer kunene mali ya kona eka munhu munhu luyani mi nga vulavula leswaku a ku nyika bank account loko a wu nyiki bank account u kota ku va u tirhisela a ka bank account leyiwani u lo tshama endlwini.

Loko u tirhisa vuvekisi swa pfuna swinene hikuva loko mali ya kona yi va yi hlayeni u ta kuma mali ya ntswalo kusuka eka bangi mali liya ya ntswalo yi ta kota ku va yi for malembe yo hlaya hikuva na yona yi va yi hlayeni mali liya swi ya hi ku u va u vekisa mali muni ka bank.

U nga kota ku va u kha u tirhisa Mukuru leswaku u rhumela mali kumbexana u va u kha u tirhisa Pep ku va u kha u rhumela mali eka matiko man'wana.

Swi nga kota ku va kha swi va pfuna hikuva loko va kha va yi kuma hi n'hweti hi n'hweti va ta kota ku yi kuma kona malembe yo tala kambe loko vo yi kuma hi siku rin'we hinkwayo yi helerile swi nga endla leswaku mali ya kona va yi tirhisa hinkwayo yi kala yi hela hi n'hweti yeleyo kambe loko va yi kuma hi n'hweti na n'hweti va ta yi kuma for malembe yo tala ende yi ta kota ku va hanyisa for nkarhi wo leha.

Swi va pfuna ku va va kha va kota ku va va kha va hlayisa mali leswaku va yi tshame a tindlwini ta vona swi nga endleka leswaku ku va na vatsotsi lama nga ta nghena va fika va teka mali hinkwayo kumbe vana kumbe kwala muthelo endleka swin'wana laha ku mali yi va ka yi lahleka se loko ku ri na bangi swa pfuna leswaku ri loko va lava ku sendela hambi munhu mali va kota ku n'wi sendela swi olovile nakona va kota leswaku yi hlayiseka.

Ti na vona nkarhi wa ku rindza leswaku ri swi vanhu lava nga lova kumbe lava nga le ti lava nga fakiwa firijini va kota ku va va kha va hlayisekini hi timhaka ta ku ri swi nga endleka ku va na lava lavaka ku yiva ntsumbu kumbexana va endla swin'wana hi ntsumbu luwani se ni sweswiwani se ku nga na swilo swa ku hambanahambana leswi va swi endlaka vanhu hi ntsumbu ku va va kha va kuma mali.

Ka bank-e leyi nga ti-charges ta le hansi nakona u endla ti-charges kumbexana u hakela swilo online swi ta ku pfuna ku va u kha u hunguta ti-charges.

Ni nga n'wi byela leswaku swi kahle ngopfu nakona swi swi ta kahlula hi mhaka ku ri a swi bohi ku va u kha u tiva akhawunti number hi mhaka ku un'wana na un'wana munhu a nga yi tivi akhawunti number hi nhloko u faneke u humesa makhadi u langutisa. Se loko ku ri nambara ya wena hi nambara ya wena swi ta kahlula swinene hi mhaka ku ri un'wana na un'wana nambara ya yena futhe ni ta ku ri ninety percent ya vanhu va yi tiva na na nambara ya vona hi nhloko ngopfu vantshwa.

A ni ta titwa ni vavisekile swinene hikuva ni vekile mali leyiwani ebangi hikuva kha ni va tshemba swinene kambe loko ni kuma mali leswaku ri se yiviwile ni nga titwa ni vavisekile swinene emoyeni wa mina. Swi nga tlhela swi vanga leswaku ni nga ha tshuki ni tshemba na bangi na yin'we na siku na rin'we.

Swi olovisini swa vutomi swinene hikuva a wa ha boheki ku va u khandziya thekisi u ya a maxopeni dorobeni. Sweswiwani wa kota ku ri u khoma foni ya wena u nghena ka inthanete a ve u kumbexana loko u ri na app ya vona u xava swilo a ve va ya ku dilivharela swona kwala a gedeni ya wena u nga zangi u ya edorobeni. Se ni swi olovise vutomi swinene.

Ni lava khadi leriwani hi timhaka ta leswaku ri ni lava ku va kha ni kota kuma swikweleti swa kota ku va kha ni hetisa ku va ni kha ni maka tiyindlu kumbexana ni kota ku xava nhundzu ya le ndlwini kambe ni kha ni nga xavi mali straight ku ri swikweleti hi mhaka ku ri mali leyi ni yi holaka a yi nge ringani ku va yi endla swilo sweswo hi nkarhi wun'we.

Mali u ta yi rhumela online swi lava swi nga endleka u tirhisa akhawunti ya PayPal u byela na va le kaya leswaku va pfula akhawunti ya PayPal u kota ku senda mali liya eka PayPal loko u sende ka loko u va sendele ka mali liya ka PayPal va ta kota ku yi withdraw-a kumbexana ku yi humesa yi va hi tirandi hi mhaka ku a ni yi ta send-iwa yi ri ti-dollar kumbe ti-euro seni va ta kota ku yi va yi kha yi cinceke yi va tirandi va kota ku yi tirhisa laha a South Africa kumbe a Afrika-Dzonga.

Hlayisa mali nkarhi wo leha swi pfuna leswaku u kota u kuma ntswalo wa le henhla swinene loko kha loko u ri karhi u yi hlayisa a bangi u ta kuma ntswalo wa le henhla swinene yi va yi tele mali ya kona.

Leswi ni faneleke ku va ni xi endla i ku va ni ya zama eka tin'wani tibangi kumbexana ka tona va nga fika va pfumela ku ni pfulela khadi ra mina ra debit.

Swa pfuna swinene leswaku swi endlela leswaku loko u kota ku huma peceni u kota ku va na mali yo hlaya swinene leyi nga ta kota ku va kha yi ku hanyisa na ku kota ku va yi kha yi hlayisa muti wa wena tanihiloko se u ta va se u ri mpecenini. A ndzi kaneti i ta va i kha i yi kuma liya peceni kambe loko yi hlangana na liya yin'wani yi ta va yi tele swinene.

Ya ha ya savings akhawunti hi yona leyi nga ta kota ku va yi ku hlayisela mali ya wena. Yi na ntswalo wa le henhla swinene ku tlula tibangi letiya tin'wana letiya tin'wana tibangi a ti na ntswalo wa le henhla kambe liya u ta kuma mali yo tala swinene.

Swi tsakisa hikuva loko se mali ya kona kumbexana loko se xitokofela xi tlangela wena u yi kuma yi tele swinene mali ya kona nakona u nga kota ku va u xava nhundzu ya le ndlwini u nga kota ku endla swo tala kumbexana loko wo va na ntlangu kumbe party mali liya yi ta kota ku ku pfuna ku va u kota ku fikelela ku va u endla ntlangu wa wena.

Swa pfuna hileswaku ri munhu a nge koti ku va a tiva khadi ra wena kumbe a tiva pin ya khadi ra wena kumbe ku teka tinambara ta le ndzhaku ta khadi ra wa wena a ku yivela mali. Mali ya wena yi ta kota ku va yi hlayisekile swinene se swi kahle ku va wena u ya hi wexe u fika u u pfula u kota ku va swilo swa wena swi kota ku va xihundla.

Va Capitec-e ni vona ku antswa yi tirha ku va u kha u rhumela mali kumbe u rhumeriwa mali kumbe u u va u kha u hlayisa mali.

Nhlangano wun'wani i nhlangano wa xitokofela xitokofela xa pfuna swinene hikuva loko se xi ku tlangela u ta kuma mali leyi nga tala nakona loko mali liya yi tele u nga kota ku va u xava swin'wana xa n'wanchumu swi nga ha na endla u kota ku xava movha kumbexana ku ti makela xiyindlwani xa wena swi ya hi wena loko u nga lava ku tsakela ku lava ku endla yini hi mali liyani.

Ndzi vona swi ri kahle swinene hikuva a swi nge siyi vanhu kumbexana lava nga sala va sala va va eswikweleteni va ta kota ku va tihanyisa hi mali liyani.

Ni vona ku ri mhaka yo ka yi nga ri kahle swinene hikuva vakokwana va ta sala va ri na swikweleti leswi vo ka va nga swi tiveki.

Swa kahle i ku va a kha a endla Capitec-e app-e laha a nga ta nghena endzeni ka app ya liyani a fika a xava airtime kwala ndzeni ka app.

Swa va tikisela swinene hikuva va fanekele va ya edorobeni va kota ku humesa mali liya nakona va fika va fika va kombela ma-security leswaku va va humesela mali.

U fanekele u pfurisa khadi ra debit nakona ri ri ra savings account.

Hikuva loko yi ri ka fixed a ya ha koti ku va yi kha yi tirhiseka kumbe kumbe ku va yi kha yi tirhisiwa.

U fanekele u va na ID ya wena u fanekele u va na papila leriya ra ku kombisa ku u tshama kwihi hi swin'wana swa ku leswi lavekaka.

Ya pfuna hikuva a wa ha boheki ku va u kha u ya ebank u ya hoxa mali laha u nga ta hlangana laha swi nga ta vanga ku u hlangana na matsotsi ma ma ma ku tekela mali se wa kota ku yi rhumela u ri kaya.

U fanekele u ya a bangi u khome mali laha u nga ta fika u ba tinambara a ve ni u hoxa mali.

Nkoka wa kona i ku va yi kha yi kota ku va u kha u ti hanyisa loko ntirho se wu ku heteleleni for nkarhi wolowo u ta kota ku va u kha u xava swakudya hi mali ya liyani.

Data loko u tirhisa app-e yi va yi kha yi durha swinene ku tlula loko u xave airtime.

Ni nga va pfuna hikuva leswi se ni tirhaka ni nga va hakelela machonisi ni va nyika mali yo ringana leswaku va nga ha tlheleli emachoniseni.

Ni yi vona kahle swinene hikuva loko u vekisile mali u ta kota ku va u kha u kuma ntswalo wa le henhla lowu nga ta kota ku ku pfuna ku ya mahlweni na vutomi.

Hikuva ntswalo wa kona wu va wu ri henhla swinene.

Swi va swi ri kahle swinene loko ku ve muholo lowu u wu kumaka wa kota ku ringanela ku va u ri karhi u hakela movha luwa hikuva mali ya leyi u nga ta xava hinkwayo swi helelini a swi olovi ku yi kuma hi nkarhi wun'we.

U nga ya eka branch ya Capitec u fika u pfarisa kona kumbexana u tirhisa app u kota ku yi pfarisa kona.

Va vula app-e kumbexana u nga tirhisa le ka inthanete laha u nga ta kota ku kha ku va u kha u tirhisa ku va u kha u xava swilo u endla swilo hinkwaswo kumbe u rhumela timali eka inthanete or ku sukusela kwalaya ka app ya vona.

Ni xava tidata ta five GB leti ti nga na masiku ya seven ni xava tona hikuva ta kota ku tshama ti kala ti fikisa masiku ya seven.

Hi timhaka ta ku va u humese mali liyani siku leri a wu ri vekini ri nga se fika.

Airtime ya R200 ya teka nkarhi ku va ni heta hi timhaka ta ku yi va yi tele swinene.

Na na na ri pfumela hi timhaka ta ku ri mindyangu yo tala laha e laha Afrika-Dzonga a yi fikeleli ku va yi hakela tidyondzo hi hanya evuswetini.